Ho nka karolo dipapading sekolong ho kaba le pheello e ntle haholo bophelong ba bana. E ka ntlafatsa bophelo bo botle ba mmele, ya hodisa mesifa le masapo a matle, ya ntlafatsa mesifa ya pelo, ya matlafatsa boitlhompho le boitshepo. Mme hape ya matlafatsa tsebo ya setjhaba, yaba ya ntlafatsa tshebetso ya thuto, yabe ya qetella ka ho ntlafatsa tshebetso ya kelello ka hare ho ngwana ka baka la ho bapala hoo ha hae sekolong, le hona ho nka dikarolo sekolong.